Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka seshweshwe, kganga, le works print. Ka gonne di bontsha ngwao, ka mebala e kgatlhang. Makgabe ke sekete, e ka bidibidi, e aparwang ke basetsana, mogologwane, ke kobo e aparwang ke basadi ba ba nyetsweng. ke hempe e e dirilweng ka lesela le le kgethegileng.

Ke ne ke tlatla ke apere mogalogwane kobo e kgabisitsweng ka dipaterone tsa setso. Go bontsha tlolo le seriti mo lenyalong, ke ka tlhopa makgabe, sekete, e ka di bidibidi. Ka gonne, e bontshang maemo le botswerere jwa ngwao ya Setswana. hempe e e kgabesitsweng ka mebala e kgatlhang e ka nthusang go kopanya seaparo sa me sentle le setso. Seaparo sa me sa bontsho, se bontsha tlotlo mo meletlong wa Setswana se tlhomamisa gore ke akaretsa ngwao ya Setswana ka seriti.

Ee, mo Mahikeng le mafelo a mo tikologong batho ba apara diaparo tsa setso tsa Setswana. Ka nako ya meletlo, ba apara tse di akaretswang makgabe, sekete, se se kgabetleletsweng ka mebididi. E aparwang ke basetsana, le , kobo e aparwang ke basadi ba ba nyetsweng, hempe e besitsweng ka mebala e kgatlhang e dirisiwa ke banna mo ditiragalong tsa setso diaparo tse di bontsha seriti le tlotlo mo meletlong ya Setswana. Di dirilweng ka seshweshwe, kganga le ka gonne di bontsha ngwao ka mebala e kgatlhang.

Rakgadi ke mmangwane wa monna mo lelapeng, o nang le taolo e kgolo mo ditirong tsa lelapa le lenyalo. Mmangwane, ke mmangwane wa mosadi, yo o tshwarang karolo mo godiseng bana, le go ba ruta ngwao. Rakgadi o oketsa taolo le tlotlo, mo lenyalong. Fa mmangwane a netefatsa tlhokomelo ya bana ka fa mokgwa wa Setswana, o thusa go tlhomamisa botsalano le kgaiso mo lelapeng.

Bojale ke bokgwa wa setso o bontshang go fetoga ga mosetsana, gonna mosadi ka go mo ruta ngwao le maikarebelo. Basadi ba ba sa leng bašwa, ba bopa sebopego sa bone, ka go ithuta mekgwa e siameng le go ikemela mo setšhabeng. Maikarabelo a bone, a akaretsa go sireletsa ngwao, le go ruta bana ka setso. Bojale bo netefatsa gore ba gola ka seriti le kitso e siameng.

Boeteledipele jwa setso, bo ikaegile ka ngwao le boswa, fa boeteledipele jwa sepolotiki bo ikagile ka ditlhopho tsa puso. Baeteledipele ba setso ba thlokomela ngwao le bosiamisi mo merafeng. Fa boeteledipele ba sepolotiki ba etelela pele ka di policy le di project tsa tlhabololo. Tlhotlheletso ya bone mo setšhabeng e farologane ka gonne baeteledipele ba setso ba na le kamano e gaufi le batho ba bone, le fa ba farologane ba ka dirisana mmogo go tlhotlheletsa kagiso le tlhabololo mo setšhabeng.

Nna ke le moTswana, re apara makgabe, mogagolwane, le , tse di bontshang seriti le ngwao. Dingwaga ntse di feta, lesela la seshwehwe le dipaterone tse sešwa, di ne tsa akarediwa mo aparong ya Setswana. Gompieno diaparo tsa setso di kopangwa le mekgwa e mešwa, go fitlhelela botswerere jo bo siameng. Ditlhopha tsa sešwa le mekgwa ya setso di dira gore diaparo tsa Setswana di nne le botho jo bo e kgetlhegileng.

Ee, sereto se botlhokwa ka gonne, se bontsha kwa motho a tswang teng, le ngwao ya gagwe. O ipoka go tlhotlheletsa boikgapo le botsalano mo setšhabeng. Ga ke kgone go ipoka ka tsela e ya setso, mme ke ka leka go tlotlega ka mokgwa oo akaretsang diphiri tsa ngwao. Ke tlhomame jaaka thaba, e sa tsikinyegeng ke mogale wa kitso le thuto ye-ye, ye-ye.

Kana nkoko kgotsa rremogolo ka tse le setseng, mme ke ne ke tla ka ithuta ditlhabololo tsa botshelo, jaaka go tshela ka boikarabelo. Ke ne ka ithuta sephiri sa ngwao, go akaretsa mekgwa ya tirisano go dira ditshwetso tse di boleta. Ke ne ke tla ka ithuta go tswa mo maitemogelong a bone. Botlhale jwa bone ba nthusa go tlhaloganya botshelo ka tsela e botoka.